eMzantsi Afrika baye bathandabuze ukufuna unyango ngenxa yezizathu ziphambili. One, imiqobo yezezimali, akukho mali yokuhamba okanye yokuhlawula imithi. Okwesibini, inkolo nenkcubeko, bathathe amayeza esiNtu okanye boyika izifo ezifana noo-HIV. Okwesithathu, amava amabi kwizibhedlele, balinde ixesha elide okanye baphathwa kakubi. Okwesine, iintloni okanye isidima, bayazifihla izifo ngenxa yokoyika ukugxekwa okanye ukuhlazeka. Ezi zinto zenza bangathembi okanye bangaziva besamkelekile kwinkqubo yezempilo.

Abantu abadala eMzantsi Afrika ngokubanzi abakaxatyiswa okanye bakhathalelwe ngokufanelekileyo luluntu. Imfuno yabo inkulu kodwa iinkonzo zempilo kunye nenkxaso zikhawulelwe. Abantu abadala abaninzi baziva bekhohliwe kwaye bengonwabanga. Kukho indawo enkulu yokuphucula indlela abaxhaswa ngayo ukuze baphile ubomi obungcono.

Imali yenkamnkam evela kurhulumente iyanceda abantu abadala ukuthenga amayeza kunye nokufikelela kukhathalelo lwempilo kodwa ayanelanga ngokupheleleyo. Abantu abadala basafuna iinkonzo zempilo ezingcono kunye nokufikelela kwazo, ngakumbi kwiindawo ezikude. Ngoko imali yenkamnkam iyinqwenelekayo kodwa kuyafuneka inkxaso ebanzi ngakumbi.

Ukukhathalela utata okhulileyo ofuna uncedo kuquka, one, ukuhlangahlengisa ikhaya ukuze libe likhuselekile nelifanelekileyo. Okwesibini, ukufumana uncedo lwezempilo njengomongikazi wasekhaya okanye ugqirha. Okwesithathu, ukumnika ukutya okunempilo kunye nemithi ngexesha elifanelekileyo. Okwesine, ukwenza ishedyuli yosuku enceda ulawulo nobomi obuqhelekileyo. Okwesihlanu, ukumnika uthando, intlonipho nenkxaso. Okokugqibela, ukufuna iinkonzo zenkxaso yoluntu ezifana nee-NGOs okanye iinkqubo zikarhulumente.

Ndingamxelela ukuba kukho amakhaya afanelekileyo abantu abadala anikezela ngenkathalo imisebenzi kunye nenkampani yabanye. Okwesibini, uza kuncediswa ukukhangela ikhaya elifanelekileyo, elikhuselekileyo nelinobubele. Okwesithathu, ayisosigqibo sokumlahla koko kukumnika ubomi obungcono nolonwabo. Okokugqibela, unelungelo lokukhetha ikhaya akhululekileyo kulo ugqibela axhaswe ngothando nothembiso lokumxhasa kuwo onke amanyathelo.

Ukunceda ugogo athathe amayeza akhe ngamaxesha afanelekileyo ndingasebenzisa ezi ndlela zilandelekayo, zilandelayo. Ndenze ishedyuli ecacileyo enamagama amakhulu okanye imibala, ndisebenzise ialamu kwifowuni okanye kwiwotshi ukumnceda akhumbule. Ulungiselelo ibhokisi yamayeza enezihlalo zosuku. Ndingaqhagamshelana ukuthatha amayeza nemisebenzi yemihla ngemihla, njengokutya. Ndingathetha nogogo ngolwimi aluqondayo kwaye ndimchazele ukubaluleka kwamayeza, ndisebenzise nosapho ukuze basebenzisane naye ekumncedeni, ndiqaphele utshintsho kwaye wazise ugqirha xa kukho ingxaki.

Ndingamcacisela ndithi, umama uza kufumana unyango olusisigxina nenkathalelo yobuchwepheshe. Okwesibini, aze angabi yedwa, aze athathe nabanye abantu. Okokugqibela, ahlale ekhuselekile xa kusenzeka into engalindelekanga.

Abantu abaninzi bayathandabuza ukuthumela abazali babo kwikhaya labadala ngenxa yokoyika ukubalahla okanye ukuziva benetyala. Okwesibini, izithethe neenkolelo zesiNtu ezithi abazali banyamezele ekhaya. Okwesithathu, uthando nolunzo lwabo kubazali. Okwesine, ukungazethembi, ukungazethemba ikhaya labadala okanye ukungayazi kakuhle indlela esebenza ngayo. Okwesihlanu, iindleko eziphezulu. Elokugqibela, umsindo wokwahlukana ngenxa yobuhlobo obusondeleyo nosapho.

Ukuqinisekisa ukuba utatomncinci usebenzisa kakuhle imali yakhe yenkamnkam ndingathetha naye ngobubele ndimchazele injongo yemali. Okwesibini, ndimncede ahlele izicwangciso semali sezinto ezibalulekileyo. Okwesithathu, ndimcebise ezinye iindlela zokonwaba ngaphandle kotywala. Okwesine, ndimncede avule iakhawunti yebhanki ukuze alawule imali kakuhle. Ndimxhase ukuba aphile ngesidima engaxhomekekanga kutywala. Okokugqibela, ndibandakanye usapho ukuba kuyimfuneko.

Ukuze utatomncinci angaxhomekeki kwabanye ngemali yenkamnkam ndinokwenza oku. Enze isicwangciso semali aze ayisebenzise kwizinto ezibalulekileyo, athenge ngezaphulelo ukonga imali, agcine imali encinci njengolusindiselelo lamaxesha anzima, athintele inkcitho engadingekiyo njengotywala. Aqalise ishishini elincinci ukuba unetalente, phila ngendlela ethobekileyo engekho ngaphezulu kwamandla emali yakhe.

Xa ndifumana ukunqongophala kwamayeza kwikliniki esezilalini ndingathatha amanyathelo alandelayo. Okokuqala, ndihlola amayeza angonelanga kunye nezidingo zezifo eziphambili. Okwesibini, ndibhenela kulawulo lwezempilo ukufumana uncedo olukhawulezileyo. Okwesithathu, ndifuna amayeza kwezinye iindawo okanye iivenkile ezisemthethweni. Okwesine, ndilawule ukusetyenziswa kwamayeza ngokuqinisekisa ukuba asetyenziselwa iimeko eziphuthumayo kuphela. Ndicebise izigulane ngeendlela zokunyamezela impilo ekhaya. Okokugqibela, ndibhala zonke iinkcukacha zokunqongophala kwamayeza ukuze kuxhaswe izicelo zongxamiseko.

Ukunceda umama osisithulu nendodakazi yakhe evayo ndingatsho ndenze oku. Ndibonise intlonipho nomonde ukuze bazive bekhululekile, ndisebenzise ulwimi lwezandla olusisiseko okanye ndicele undodakazi asikhawulezisele. Ndisebenzise izixhobo ezifana nemifanekiso okanye iphepha nepenseli. Ndicela uncedo lwabanye abaqeqeshiweyo kulwimi lwezandla, ndibuze imibuzo ecacileyo ukuze ndiqonde izidingo zabo, ndinike ixesha elifanelekileyo lokuba baxoxe ngokukhululekileyo.